Mbekanyamushumo kha radio dzi tea u founa kharali muthu o thoma a ri u khou ṱoḓa u founeliwa. O thoma a vha ṱalutshedza kana vho ḓi thoma vha founa nga murahu ha musi vha sa a thu u founa vha mu i sa kha radio, ndi khwine u founa vho thoma vha ṱalutshedza muthu zwa uri vha khou founa vha khou ṱoḓa mini.

Mafhungo a ne a tea u dzhielwa nzhele nga mannḓa, ndi mafhungo a ne a vha a khou kwamana na vhaswa. Ndi mafhungo a ne a vha a khou khou itea, a khou ṱanganyisa na zwezwo zwa zwa mishumo na zwezwo zwa u thusa lushaka honolwo lwa nga tsini na zwa uri vhathu vha nga khwinifhadzisa hani community yavho u ya phanḓa zwi tshi khou ya nga u tou ralo.

Wifi dza mahala ndi dzavhudi na nga uri dzi thuso uri vhathu vha kone u applyer na mishumo, vhathu vha kone u vha vha tshi khou vhona zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwi khou itea hafha shangoni. Problem i vha hone kana khaedu i vha hone ha musi heyo Wi-Fi ya mahala hu tshi i tshi vha i fhethu hune a hu ngo tou tsireledzea nga u tou ralo, u ḓo wana vhathu vha tshi tou imela henefho vha vha vha tshi tou zwi ḓivha zwa uri iwe u khou bva na laptop yau kana na founu yau u khou ya u dzula hanefhaḽa hure na Wi-Fi vha ḓa vha u dzhiela zwithu zwau zwoṱhe.

Ine nda i takalela nga maanḓa ndi SABC 2 ine i vha i khou ṋekedza mafhungo a vhudi na uri i vha i khou tsivhudza na lushaka nga zwithu zwine zwa vha zwi khou itea hoṱhe u mona na li na nthu na na shango.

Ee, hai ndi pfa ndo tsireledzea nga maanḓa musi huna satellite dishi hayani na nga uri i ya ita uri ri kone u vha ri tshi khou vhona zwithu zwine zwa vha zwi khou itea na ḽifhasi. Na nga uri huna fhethu hunzhi hune muthu ene muṋe a nga si kone u swikelela mara kharali mafhungo a tshi khou ḓisiwa nga kha satellite dishi ri na riṋe vhaṋe ri vha ri khou kona u ḓivha zwa uri hu khou itea mini ḽifhasini.

Zwinwe zwa zwiṱitshi zwine nṋe nda zwi funesa ndi SABC 2, i ne i vha i na mafhungo a vhudi, ndi uri ya dovha ya vha na futhi na zwiṱori zwine vhathu ri vha ri khou zwi takalela, zwi vha zwi khou ri gudisa nga vhutshilo futhi.

Nga maanḓa maanḓa kharali hu Wi-Fi hedzi dza KFC hanea kha mashopho mahulwane. Ndi uri vha tou kalelwa zwa uri u khou ḓo shumisa henei maybe madana mavhili a dzi data, u tshi tou fhedza u shumisa henedzo dzi data i mbo ḓi namba ya khatha. Zwi kho amba zwa uri ya khatha u sa a thu fhedza zwithu zwoṱhe zwine wa khou ita zwone u khou tea u tou ṱuwa.

Ee, ndi uri kharali ha vha hu na mimuya kana dzi mvula, satheḽaithi yone i vha i sa khou vhona zwavhuḓi. Na uri i vha i khou vhona i so ko u ima tshifhinga tshilapfu ya dovha ya vhona futhi, wa wana i sa khou amba zwone mafhu, ma maipfi a khou salela murahu.

Wi-Fi ya vhu vhukavha mabufho dzone dzi vha dzi dzavhuḓi, ndi uri huṅwe dzi vha dzi dza mahala futhi na u ṱavhanya dzi vha dzi khou ṱavhanya. A dzi iti zwa u thoma dza ima, dzi vha dzi khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa. A thi a thu u ṱangana na na khaedu ya musi ndi tshi khou shumisa dzi Wi-Fi dza vhukavha mabufho.

Ndi zwa uri musi vha tshi vha tshi ḓa u panga satelite, vha thome vha sedze zwa uri ndi gai fhethu hune vha nga i vhea hune i nga si kone ha u rwiwa nga mimuya uri na musi hu na mimuya kana hu na dzi mvula, vhathu vha vhe vha khou isa phanḓa na u vhona satellite vha khou vhona dzi TV hayani.

Zwone kharali muthu a sa koni u swikelela vho u renga vho garaṱa yawe kharali muthu na nṋe ndi na mbili, ndi a kona uri vho ndi kone u nekedza vho muthu iṅwe garaṱa ine a ḓo vha a tshi khou i shumisa sa i zwo na nṋe ndi sa khou i shumisa.

Mudzika wone u ne wa vha kha radio ya tshitshavha ndi u ne wa vha u tshi khou lidziwa hanefha sa riṋe muzika u ne riṋe ra vha ro ḓowela wone. Ndi uri u tshi khou lila, u vha u tshi khou tou ḽidza u tshi khou iteliwa riṋe vha tshitshavha uri na riṋe ri kone u vha ri tshi khou ḓowela na radio ine na nga uri i vha i radio ya tshitshavha ya hayani.

Ee, ndo no vhuya nda i shumisa Wi-Fi ḽaiburari, yo nthusa musi ndi tshi khou applyer mishumo. Ndi tshi a ita dzi application hanefhaḽa nga ngomu, ya ḓi nthusa namusi ndi khou balelwa u renga dzi data ndi vha ndo dzula ndi tshi khou shumisa yone, ndi a kona u vha ndi khou davhidzana na vhaṅwe vhathu.

Muvi i ne nda takalela u i vhona kha satellite, ndi muvi yeneyi ya zwa miswaswo ende i vha yo ḓala mimuvi ya zwa miswaswo kha dzi TV dza dzi satellite na zwiṱitshi zwa hone zwi vha zwo zwo ḓalesa, lune na ndi na nṋe muṋe ndi vha ndi khou tou nanga zwa uri ndi khou ṱoḓa muvi ufhio.

Ee hai, nda tshi ḓo dzula ndi hanengei na nga uri ndi khou vhona zwa uri yo engedza na tshi na fhethu hune ra ḓo vha ro dzula hone. Ri ḓo kona u vha ro dzula zwavhuḓi, hu na space futhi na u a na na zwauri ri kone u swikelela Wifi, ri ḓo kona u vha ri khou i swikelela Wi-Fi ya henefho fhethu huthihi.

Vhathu vhahulwane vha funesa u vha vha khou vhona dzi vidiyo kha founu dzedzi dza zwifhi zwine zwa vha zwi khou ḓa lwa tshifhinga nyana. Vhathu vhaṱuku vhone vhane vha vha vha khou funa zwezwi zwa u vhona dzi vha dzi khou vha khou tamba dzi game kha founu kana vha khou davhidzana kha dzi Whatsapp na dzi Facebook dzedzi.

Ndi funa zwezwo zwa u vhona mimuvi kha dzi tshaneḽe dza satelite, na nga uri eh ndi a ḓi kona uri ndi kone u chooser zwa uri ndi khou ṱoḓa muvi ufhio kharali wa vha u sa khou ntakadza hii, ndi ḓo kona u ya kha mimuvi u ne wa vha u khou tevhela.

Ndi zwavhuḓi uri u vhe u khou kona u vhona vhutshilo ha muṅwe muthu, kharali u khou vhu takalela vhutshilo hawe muṅwe muthu. Na nga uri vhathu vhanzhi vhane vha vha vha khou bvisiwa kha dzigurannḓa ndi vhathu vhane vho no swikelela zwinzhi vhutshiloni. Na iwe muṋe u tshi khou vha vhona ha vha vhathu, na iwe u ḓo ṱoḓa u vha u ḓo uri na nṋe ndi khou ḓa u swikela hafhaḽa. Ndi hafho hune muthu a ḓo kona u vha wo fhele u u kokodza masogisi uri a kone u ḓi shuma o ḓi funga.

Ee, ndi nga dzi takalela u vha ndi khou ṱalela dzi TV nnzhi dza dzi satellite kharali vha vho engedza tshifhinga tsha u vula, vha dovha vha engedza na dzi na na zwiṱitshi zwine zwa vha zwi nga ngomu henefho, ndi nga zwi takalela u vha ndi tshi khou vhona.

Hai, musi muthu a tshi khou shumisa dzedzi dzi app dza dzi smartphone, dzi mafhu dzi dzi profile dzashu hanefhala nga ngomu dzi vha dzi so ngo tsireledzea. Na nga uri vhaṅwe vhathu vha ya kona uri vha kone u dzhia zwithu zwoṱhe zwau hune wa vha u khou zwi nwala fhasi vha vha khou zwi shumisa kharali iwe muṋe u wa u so ko u nwala zwithu zwau fhethu huṅwe na huṅwe.

Ndi uri ndi tea u wana bugu i ne nda ḓo vha ndi tshi khou i vhala. I ḓo ita uri ndi sa fhedze tshifhinga ndi kha founu, futhi haa, ndi tea u dovha nda ita uri nga zwiṅwe zwifhinga ndi ite ndi sa khou renga data na nga uri zwithu zwinzhi zwa TikTok, dzi social media, zwezwi zwi shumisesa nga maanḓa dzi data. Zwino ndi si na dzi data ndi nga si kone u dzhena nga ngomu.

Dzi application dzo no tou nga dzedzi dza banngani dzi a thusa uri muthu a so ko u i ṱuwisa phone, a suvhe u badela, a sa ṱuwe a tshi yo imisa na dzi laini na vhathu vha re nga murahu vha kone u vha vha tshi khou kona uri vha kone u ṱuwa hu tshe na tshifhinga. A hu tou vha na zwithu zwivhi zwine nda nga zwi amba, ndi nga ḓi to uri vho maybe kana sa musi vho hu sa a thu vha na na network hanefho, u ḓo wana muthu o ima hanefho a tshi khou ṱoḓa uri a tshi khou ṱoḓa u renga nga dzi application hu sina network vhathu vho lindela nga murahu.

Mashango ane a vha khou bvelisa vhuḓi vhumvumvusi vhu takadzaho ḓi hanefha South Africa, Afurika Tshipembe ukho khobva vhathu vha vha no takadza nga maanḓa vhane vha vha khou bvisa na dzi nyimbo dza vhuḓi dzine vhathu vha vha khou takalela dzone, na dzhaiva dzi vha dzi khou dzhaivisa vhathu zwezwi zwavhuḓi ri kho ḓi takala shangoni hanefha Afrika Tshipembe.

Mi muvi ine nda i funesa ndi muvi ya ya ya u ofhisa ndi funesa mimuvi ya u ofhisa ivha i kho ita uri ndi kone u vha ndo fokhasa ndi tshi kho i vhona ndi kone u vha ndo thetshelesa ndo vhonela haningei ndi sa kho thithisiwa nga tshithu zwavhuḓi.

Mbekanyamushumo ine yavha i kho bvisa zwavhuḓi i mvelelo ndi kha SABC 2 vha vha khou ṱalutshedza zwoṱhe zwine zwavha zwakho itea kha dzi mvelelo na dzi culture zwoṱhe zwine zwavha zwi tshi kho itea, vha to zwi amba zwothe zwo fhelela hanefhaḽa vha soko vhuya sia na tshithu na tshithihi.

Luambo lwanga a lu ngoto imelela zwavhuḓi na ngori muthu fhethu hunzhi kha dzi Founu na kha dzi Laptop lu vha lu siho luvha lo sielwa nnḓa lu vha lo siho fhethu hunzhi so luambo lwanga a lu to vha hoṱhe hoṱhe.

Ee, ndi a dzi shumisa dziṅwe dzi puḽatifomo dza u ṱalela mitambo dzo no tonga hanefha kha founu, ndi vha ndi tshi kho vhona hanefha kha founu ndi tshi kho vhona mutambo hanefha kha phone na kha dzi TV dzedzi dzi DSTV dziṅwe ndi kho to vhona online hanefha na kha dzi Yutshubu.

Ndi renga data nga epe yanga ya bannga zwi ita uri ndi kone u dzi wana u ṱavhanya, futhi no u vha fhasi dzivha dzi fhasi ufhirisa hedzo dzine nda ndi kho renga vhengeleni.

Huṅwe ndi uri wo swika u ḓo wana hu tshi khou amba nga dzinyambo kana hu khou bva dzinyambo dzine iwe a u dzi pfhesesi zwino zwi vha khwine kharali u vha u tshi khou pfha na Tshivenḓa zwine zwa ḓo kona u swikelela uri na nṋe ri kone u vha ri tshi khou pfhesesea zwori kho tea u ita mini.

Miṅwahani yo fhiraho data dzone dza dzi sa tu to ḓura vho zwino hei data dzi kho ḓura nga nḓila ine na musi wavha u tshi kho renga na u ṱavhanya u fhela dzi vha dzi tshi kho ṱavhanya u fhela.

Zwiṱori zwine nda nga takalela u zwi vhona zwi tshi kho tamba kha dzi theḽevishini khulwane ndi zwezwi zwa Muvhango zwine ha ḓovha hu tshi kho ambiwa nga Tshivenḓa huṅwe vho zwi sa khoto tambavho no thi kha SABC 2 fhedzi huṅwe hoṱhe zwi tshi khou tamba nazwo.

Ee, ha ndi dzula u shumisa dzone dzi promosheni na dzi discount ndi tshi khou renga dzi data zwi ita uri ndi kone u wana data nga mutengo wa fhasi ndi tshi kho renga data dzo ḓalaho.

Vhathu vha tshi tea u sedza uri zwoṱhe zwine vhone vha kho sainela zwone vha ḓo zwi swikelela na kana data dzine vha ḓovha vha tshi khou shumisa dzone vha ḓo kona na u renga u isa phanḓa.

Ee, ha nda ndi tshi ḓo kona u vha ndi tshi kho shumisa zwithu zwavhuḓi zwo leluwa kharali navho hu na luambo lwa hayani kha zwithu zwo vhalaho, nṋe muṋe nda tshi ḓo kona u vha ndi sa khou ḓaḓa na u ḓaḓa ndi kho kona u shumisa zwithu zwavhuḓi.

Ndi u ita uri zwezwi u tshi ṱangana na zwithu zwine a zwi kho to vhonala zwi tshi tonga ndi zwavhukuma wa to ripota uri a onoyo muṋe wa heneyo puḽatifomo une wa vha khayo vha zwi sedze zwavhuḓi.

Ndi u to ri zwezwi vhathu zwi tshi kho ita zwezwo u rikhoda, na zwa u ṅwala fhasi na zwa dzi u ita dzi risetshe na zwori dzinyambo dzi vhe hoṱhe vha kone u ita na dzi software dzedzi dzine dza ḓo dzi kho ita uri dzinyambo dzoṱhe dzi kone u vha dzi hone hoṱhe na kha dzi founu na kha dzi laptop hoṱhe.

Zwine muthu a nga ita ndi zwa uri a to renga dzi data dzine a dzi fheli u ḓo vha a tshi kho dzi shumisa lwolwo lwa tshifhinga tshi lapfhu lwa ṅwedzi woṱhe a sa ṱuwe a tshi kho renga data ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe na ngori dzivha dzi tshi khou ḓura.

Ee, ha vha hu na tshifhinga tshe nda vha ndi sa kho kona u wana luambo ndi hu tshi khou shumiswa luambo lwa nnḓa ndi sa ndi khou balelwa na u vhala ndi sa ḓivhi na zwori ndi ḓo itisa hani kha heyo epe ye nda ndi khayo, mara kharali a kona u dzhenelela dzi nyambo dzoṱhe na nṋe vho ndi ḓo kona u vha ndi tshi kho kona u pfhesesa.

Ndi nga zwi takalela nga maanḓa ndi tshi kho vhona mbekanyamushumo ine yavha i tshi khou u ambiwa nga luambo lwanga lwa hayani zwi ḓo takadza nga maanḓa nahone ndi kona u pfhesesa zwa uri u kho ambiwa upfhi mini.

Zwi takadza uri na vhathu vhahulwane vha nga kona u vha vha tshi kho pfhesesa kana vha a kona u shumisa na dzi app na dzi phone, ngori vhathu vhahulwane zwa dzinyambo zwezwi zwo no tonga dzi English a vhathu zwi pfhesesa zwavhuḓi so ha itiwa vho na Tshivenḓa vha nga kona u shumisa zwavhuḓi dziṱhingothendeleki dzavho.

Nṋe ndi zwi wana ha musi ndi tshi kho to downloader online zwezwi ndi tshi kho kona u downloader kha laptop yanga ndi a kona u vha ndi tshi kho i vhona kana ndavha ndi kho to shumisa zwithu zwo no tonga dzi netflix zwezwi ndi tshi kho kona u tovha ndi tshi kho to vhona hanefhaḽa online.

Zwone ndi a tendelana nazwo, data dzi tea u swikelelwa nga muthu muṅwe na muṅwe uri vha kone uvha vha tshi khou dzi shumisa sa izwi uri muthu muṅwe na muṅwe nga tshifhinga tsha zwino, uvha a tshi khou ṱoḓa u shumisa data na ngauri zwithu zwinzhi zwivha zwi tshi khou itiwa online nadzi founu dza zwino dzoṱhe dzivha dzi kho ḓo shuma, ende futhi dzi kone u shuma zwithu zwinzhi nga hezwi vha kona uvha dz na dzi data.

Ndi nga ṋanga u renga sim khadi tshine nda tsha tsha international tshine tsha tshi khou shuma hoṱhe, tshine nda nga kona u tshi shumisa namusi ndono bva kha maṅwe mashango zwi a wanala online hezwi zwi sim khadi, zwine ndi a kona u zwi shumisa ṋamusi ndi kha maṅwe mashango. Zwiḓo thusa uri ndi tshi swika ndi sa tshintshe ndi tshi renga zwiṅwe zwi sim khadi zwifhinga zwoṱhe, ndi ḓovha ndi khou shumisa sim khadi tshithihi tshine ndi ḓovha ndi khou tshi shumisa hoṱhe.

Ee, ndo no vhuya nda ṱangana nazwo musi ndi tshi khou amba na dokotela online kha computer, ri tshi khou amba a tshi khou mbudzisa zwauri dzi symptoms ndi dzifhio nda vha ndi khou muṱalutshedza ndi hafho hune ha ḓo kona u mbudza zwauri vhulwadze ndi vhufhio, na zwa uri ndi tea ndaya nda renga dziphiḽisi dzifhio a tshi fhedza a mpha na zwa uri ndi renge philisi heyi na heyi na heyi. Kharali nda ri ndi tshi khou nwa ha itea hezwi ndi tea u dovha futhi nda ita mini, mara kharali ari uḓo zwibalela ndi hafha hune ari hai kha ndi ye sibadela hune vha ḓo kona u tea u tsheka zwavhuḓi ndo to swika nṋe muṋe.

Ee, zwi ngavha thusa vhathu vhane vha vha khou dzula kule na kiḽiniki, na ngauri namusi vha bva nga matsheloni vha sala vha tshi swika kiḽiniki vha ḓo wana kiḽiniki ho ḓala, so vha tshi khou kona u amba na madokotela nga kha founu vha tshi khou kona u amba zwa uri vha khou diniwa nga mini, dokotela uḓo kona uvha thusa zwa uri vha wane mini na mini. Vha isa phanḓa nau wana dziphilisi dzavho namusi vha songo ya hanengei kiḽiniki lune vha ḓo swika vha dzula tshifhinga tshilapfhu, namusi vha tovha vha wana na luṅwe lwendo futhi lwa uya hayani lu luhulwane, so u amba na dokotela nga kha founu ndi zwithu zwavhuḓi.

Ee, ndi nga ṋanga uri ndi kone u amba na dokotela nga founu, kana ri tshi khou amba nga video uri a kone u zwivhona zwauri zwine nda khou lwalisa zwone zwo tou itisa hani, nau ḓovha a kona uvha khou vhudza zwauri ndi tou zwiitisa hani uri a kone u vhona zwa uri zwi ḓo lafhisiwa hani, so ndi zwavhuḓi zwa musi ndi tshi khou kona u amba nae nga founu. Lune kharali nda ndi tshi khou balelwa uya sibadela uḓo kona u ṱalutshedza zwauri ndi ite mini, uri ndi kone u khwiṋifhadzea ndi kone uvha ndi tshi khou ya sibadela ngauri u sokou bva wa ya sibadela nazwo zwi vha zwi u mushumo, kharali u tshi dzula kule na sibadela so u tshi thoma u amba na dokotela nga founu uḓo u ṱalutshedza zwo uri utou zwiitisa hani then uḓo kona uya sibadela.

Telemedicine i thusa uri hu a kona u thusalea vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshiṱuku, na ngauri u wa kona uvha u tshi khou fuonelana na dokotela iwe u songo ya hangei sibadela hune wa ḓo swika wa thoma wa khou fola ḽaini, dokotela au thusa hanefho kha founu a ḓi founela na muṅwe futhi a tshi khou founela dokotela wa vha a tshi khou vha thusa hanefho kha founu. Zwino zwi ḓi thusa uri hu savhe na kwanyekwanye sibadela, vhathu vha kone u thusalea namusi wo ḓi dzula hayani na ngauri vha ḓi ralo no oda dziphiḽisi dzi tshi khou bva haningei dzi kha dzi khemisini, dza ḓovha dzavha dzi khou to swika khavho hayani.

Tsho tou thoma ndi zwa uri vhathu musi vha tshi khou kona ui shumisa vha kona u amba na madokotela zwavhuḓi, na zwa uri ndi khwiṋe vhathu vha tshi kona u gudiswa na zwa uri vha i shumisisa hani dzi dzi telephone, uri vha kone uvha tshi khou amba na ma na madokotela zwavhuḓi. Na uvha nadzi inthanethe dzavhuḓi, dzine dzi ngasi kone u khatha khatha musi vha tshi khou amba na madokotela nga yeneyi theḽemedisini.

Muzika une nda u takalela zwa vhukuma ndi muzika wa hoyu wa r n b, ndi u takalela na ngauri ndi muzika une uvha uvha wo tsitsa fhasi au sokou imba zwithu zwi sina phanḓa na murahu, hu tshi khou imba na mafhungo ine iwe muṋe wavha u tshi khou ṱangana nazwo vhutshiloni. Zwino ndi muzika wavhuḓi une kharali muthu a tshi khou thetshelesa ua kona nau tsitsa muya wawe fhasi.

Zwine nda zwi shumisesa ndi YouTube, YouTube na ngauri ivha ina zwithu zwinzhi nga ngomu mimuvi na muzika futhi nadzi vidio dzedzi ṱhukhu dzine wavha u tshi khou kona u thetshelesa nau vhona, futhi i dovha yavha na zwithu zwinzhi kharali tshithu tsha tshi khou tou bva tshetsho tshifhinga u wa kona u tshi vhona hanefhaḽa kha YouTube, wa kona uvha u tshi khou kona u tshi shumisa kana u kona u tshi vhona kana u thetshelesa.

Zwone zwono leluwa na ngauri kale ho tshi wana muzika kha dzi cd fhedzi, zwino wa kona u wana muzika online hanefhaḽa kha dzi youtube nau thetshelesa u ḓi kona u thetshelesa hanefhaḽa, ndi u sokou thetshelesa nga mahala u songo badela na tshelede. Ndi utou renga data fhedzi wa kona u thetshelesa muzika wa kona nau vhona muzika hanefhaḽa, u wana muzika muṅwe na muṅwe une wa pfha u tshi khou takalela kana une wa khou ṱoḓa u thetshelesa nga tshetsho tshifhinga.